Hi Capitec hikuva yi na tikhasimende ta ku tala ngopfu naswona yi nga swi kota ku va yi pfuna .

Va sindzisa leswaku loko u nga hakeli va tata va ta ku tekela xo karhi lexi nga na xi nga xa nkoka eka wena.

Hikuva swipimelo swa a lavaka swona swi nga va swi ri eka xiyimo xa le henhla ngopfu.

E-e a swi fanelanga hikuva ndzindzakhombo wa vatsoniwa i vatsoniwa naswona wu endleriwe ku pfuna vatsoniwa ka mikarhi hikwayo.

Ndzi nga va khorwisa hi ndlela ya ku u lo teka ndzi va na ku kandziya kanakana hi leswi naswona ndzi va dyondzisa leswaku switirhisiwa njhani.

I ku va vanhu va tinghenisa eka vuvekisi bya vuxisi.

I ku kombisa leswaku leswa swa swa ndlela leyi a wu swi tsakeli naswona vana lava ku ku tekiwa hi ndlela.

I ku endla leswaku i ti-insurance u va u endle leswaku swa timali swa wena swi famba hi ndlela ya kahle.

I ku va loko u fane u lovile naswona wa swi kota ku va kota ku nyika mali ya mpfuneto wo karhi lowu kumaka.

Hi ku tiva leswaku u nga kuma xikweleti xa mpimo wo fika kwini.

Ku va vanhu va kuma timali to ka ti nga nawini ku fambisa na loko va hemba loko va ku munhu i le emisaveni a nga hundzaka.

Swi endla leswaku timali leti u ti vekisa mhaka u nga tshuki u ti teka naswona u va u laha timfanelo ta wena leswaku u ti tirhisa njhani.

Hikuva va va va karhi va lava ku aka tiyindlu naswona van'wani va lava xipandzamananga hi mali liyani naswona va tiva leswaku va kuma mali yo tala va hakelaka katsongokatsongo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku timali ta inshurense ti faneleke leswaku va ti tirhisa hi ndlela ya kahle leswaku ti nga hatli ti hela.

Hikuva mali liya ni yi humaka eka sekithara ya tiko yi va yi nga ringanelanga ku fikelela ngopfu eka swilaveko swa vona.

I ku va u veka mali laha u tivaka leswaku yi ta tlhela yi vuya naswona ya vuya yi tele.

Xa khombo i ku loko u lomba mali eka machonisi yi vuya yi ri na ntswalo wa le henhla ngopfu na swa loko u nga hakeli ya tswala en'hweti na n'hweti.

I ku loko u nga ha ku eku tirheni u ta va u na mali leyi u swi tivaka leswaku yi ta va yi kha yi nghena hi n'hweti na n'hweti u dyondza u ti hanyisa vutomi bya wena hikwabyo.

A swi fanelanga hikuva mali ya swichudeni mali ya mpfuno lowu pfunaka swichudeni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a nga teki xiboho xa munhu un'wana na un'wana loyi a vulaka leswaku u lava endli naswona u fanele u swi hlamisa hi ndlela ya le nawini.

Hikuva va karhi va teka mali loko u kha u tirha va vekela yona leswaku loko u nga ha tirhi va kota ku ku nyiketa yona.

U fanele u endzela tihofisi ta le bangi leswaku va kota ku pfuna ku endla pin leyi leyintshwa.

Ku endlela leswaku va swi tiva leswaku va endlela mali khadi leri va lavaka ku pfula.

Ku endla leswaku u tiva leswaku mali ya wena yi hlayisekile naswona mali a wu yi tirhisi hi .

Hikuva va bangi va andza mali liyani ehenhla ka liya wu yi kolotaku.

Ku endlela leswaku loko va lava mali eka tibangi va kota ku yi kuma hi ku hatlisa.

Ya ndzi nga va nyikaka hikuva a swi bihanga leswaku va va karhi va tirhisa adirese ya mina eka man'wani hikuva swilo swa yena leswi va swi tirhisaka.

I kha akhawunti leyi u tsakelaka hi munhu u fanekele u ya bank ku ya kuma mali a yi kumeka kun'wana na kun'wana.

Hikuva ebangi wa kota ku yi kuma mali yo tala leyi u yi lavaka u endla ni fanele ni leti u lava ku endla tona.

Ku va n'hweti na n'hweti u va u kha u veka mali yo karhi leswaku loko lembe ri hela yi ta va yi fikile kolomo.

ku nkarhi for for

Hi loyi a nga yimelelana swona na bangi yi tlhela yi u tiyisisa leswaku u yivile ku.

Hikuva mali leyi u yi landzaka yi teka xana u khe u suka i ku eka wona.

Ku hluva eka vanhu va swi kota leswaku mi burisana leswaku u ta yi kuma hi ku ba ebangi a yi lavi swona kambe yo ku veka container ta bank letin'wana leswaku ma nga tshuki va ku va ku lomba.

Ndzi nga endla leswaku u yi vekisa mi twanana leswaku hi n'hweti na n'hweti va ku nyiketa mali yo fika ku.

Swi olovise leswaku vana hi rivala loko u nga tshuki u ya i kule ku ya xava data.

Ku endla leswaku loko movha movha wa wena u onhaka u kota ku tiva leswaku u na mali yo karhi leyi u faneleke u yi tirhisa ku ti humesa eka ndzi ta khumba wolowo.

Ndzi nga n'wi nyiketa xitsundzuxo xa xa leswaku loko a hundzile emisaveni swi ta sala swi tikela hina va ndyangu ku va hi kota ku n'wi lahla hi xiyimo xa le henhla naswona swi ta nyumisa ku va a nga ri na a nga hakeli eka ndzindzakhombo wa masiku lawa.

Hikuva i makhadi lama ya nga na mali kumbe mitsengo ya xiyimo xa le henhla swinene.

E-e a wu hakeli hikuva khadi ra xikweleti u va u nga ha ri ku tirhiseni naswona u va u nga ri ku hakeleni ka mali leyi u nga yi teka.

Swi ya hikuva hi ku u va u tekile mali ya khadi ra xikweleti u yi tirhisa na loko u nga yi tirhisanga a ku na mali leyi u yi hakelaka.

Ina ku fana na Capitec na FNB na Nedbank na ABSA swi na ku hambana ka swona na tiphesente leti vona va ti hoxaka endzhaku ka loko va ku nyikete khadi ra xikweleti.

Mimpfuno ya kona i ku va loko wo tshuka u ve na ndzindzakhombo wa kota ku tirhisa khadi ra xikweleti ku va u sizeka ka ndzindzakhombo lowu u nga ta va u ri na wona wa xihatla.

Lexi u faneleke u xi languta i ku u fanele u languta leswaku mali leyi va yi lavaka eka mahele ya n'hweti yin'wana na yin'wana hi wahi naswona ya na tiphesente tingaki.

Makhadi ya tirha hi ndlela leyi ya ku u ya ebangini u teka mali leyi u yi lavaka kambe endzhaku ka swona ku va na mali leyi u yi humesaku n'hweti yin'wana na yin'wana ku kondza mali liya u nga yi teka yi helela.

Lexi lawulaka i ku u va u pimele hi banka kumbe ku va ku ri na tiphesente to karhi leti vona va ti va ti lavaka leswaku hi n'hweti u fanele u humesa mali muni.

Va pfala khadi ra wena naswona va tlhela va endla leswaku va ku endla leswaku u thyaka vito u nga ha koti ku teka swikweleti eka tibangi tin'wani hikuva u ta va u nga hakelanga ka vona.

I adirese leyi u tshamaka eka yona na ID number leyi nga eka pasi na vuxokoxoko bya le tikweni laha u tshamaka kona.

A ndzi nga n'wi byela leswaku ndzi lava khadi leri leswaku ndzi ta kota ku teka mali leyi yi nga yo hlayanyana leyi nga ya yi nga hlayanyana naswona ndzi lava ku teka mali leyi ndzi xava movha hikuva loko ndzi ya entirhweni ndza hlupheka hi swo famba.

Ku tirhisa ku tlula mpimo i mali leyi u yi tirhisaka ku hundzisa mpimo lowu va nga ku pimela wona leswaku u leswaku u fanekele ku tirhisa yona.

I mali leyi kombisaka leswaku u lava ku xava swo karhi kambe u fane u humesa half ya mali leyi leswi u swi lavaka swi fikelela ka yona.

Mali yi nga pfuna swo tala ku fana na loko u lava ku aka yindlu u ri hava mali ya ku yi aka hi kan'we.

Ndzi nga xi pfuna leswaku xi ya pfula akhawunti ya Capitec hikuva Capitec a yi na ku charger ka hi ku tlula mpimo naswona loko u pfula akhawunti ya ku kombisa leswaku wa ha ri n'wana wa xikolo loko u ri exikolweni naswona yi charger hi ndlela ya kahle.

Maphepha lama u fanekele u va na wona ku ku endlela leswaku u kota ku kuma khadi u fane u va na lexi va xi vitanaka i i VISA kumbe phepha ra vupfumeleri leswaku u na mfanelo wa ku va u ri laha tikweni ra South Africa.

Mina ndzi tirhisa Capitec. Capitec loko u endla ti-deposit a yi teki hambi ku ri ti-second yi nga se humelela eka akhawunti ya loyi u sendelaka yena.

Ndzi nga va vutisa leswaku yi tirha njhani naswona u fanele u endla njhani ku kumeka i ri karhi u tirhisa mali kumbe loko u lava akhawunti yi va na mali yo karhi leswaku u kota ku yi tirhisa.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ku va akhawunti leyi a yi lavaka ku yi pfula yi lava mali leswaku yi kota ku tirha handle ka swona ku va u nga humesangi mali yo sungula leyi lavekaka akhawunti a yi koti ku tirha hi leswi swi nga vekisiwa xiswona a swi endli hi munhu.

Nkoka wa kona i ku va munhu a tiva leswaku yena u ta kota akhawunti yo karhi leyi a yi pfuleka naswona u ta yi tirhisa hi ndlela ya njhani.

Tindlela tindlela leti a nga ti tirhisaka i ku va a ri na khadi leri va n'wi va n'wi nyiketaka rona naswona u fanele ku hoxa ntsengo wo karhi kumbe ntsongo lowu a wu lavaka eka akhawunti yona yaleyo.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u ta va na nghozi ya ku va a hlangana na matsotsi kumbe makhamba lama ya nga ta fika ya n'wi tekela mali leyi a yi khomeleke hikuva yi ta va yi nga hlayisekanga.

Swiletelo leswi a fanekele a swi landzelela i ku va a tisa lexi va xi vitanaka ku i proof of resident papila ra laha a humaka kona pasi ra yena ni ndhawu leyi a tshamaka eka yona ku nga muti wa yena kumbe muti wa vatswari laha a tshamaka kona.

Munghana wa mina ni nga n'wi byela leswaku u fanerile ku va a byela va bangi leswaku a nge he koti ku tirhisa bangi ya vona leswaku va bangi va ta yima ku teka kumbe ku hoxa leswi va swi vitanaka ku i mali leyi va yi chajaka hi n'hweti na n'hweti naswona va ta tiva leswaku akhawunti leyi va ku nyikeke yona a ya ha tirhi va ta yi pfala.

Hikuva mali leyi va va va yi tekile va lomba wun'wana hi ku tiva leswaku wena u ta yi teka loko ku fika siku ro karhi.

Hikuva va va va va ri karhi va endla vuhlayisi bya mali naswona va lava leswaku loko va tshuka va va na ndzindzakhombo va swi tiva leswaku ku na mali leyi va nga yi veka eka fixed account.

Sweswi swa maxinguvalawa magoza lama munhu a fanekele ku ma teka i magoza ya leswaku a nghena eka app ya yena a pfala akhawunti naswona va n'wi nyika na leswi va swi vitanaka ku i ku langa leswaku option yihi leyi a yi tekaka.

Nkoka wa kona i ku va endlela leswaku loko va tshuka va va na khombo va tiva leswaku ku na mali yo karhi khombo ku nga va ku ri nkosi kumbe ku hlangana ni nghozi ya movha.

Mali ya fixed i mali leyi u yi vekaka bangi yi tekaka mali leyi loko u yi vekile yi va yi ri na ntswalo lowu wu tswalaka ku nga n'hweti yin'wana na yin'wani kambe loko u yi lava u fanekele leswaku u ya ebangi u ya twanana nakona leswaku va teka ntsengo wo karhi wena u teka ntsengo wa wena.

Hi ku ya hi mina mina ndzi titwa kahle hikuva loko ndzi ya humesa mali ku nga se fika siku leri ndzi nga twanana na va bangi leswaku va ta ndzi vuyisela yona hi rona ku va ku ri mina ndzi nga cinca hayi ku vona va nga cinca leswaku ndzi teka mali.

I ku va nkoka wa kona i ku va akhawunti ya bindzu u swi tiva leswaku mali yi nghena kona a ku ngheni mali ya wena kambe mali ya bindzu ntsena naswona u kota ku tiva leswaku bindzu ra wena ri endle mali muni eka akhawunti yaleyo.